Sebenzisa ulimi olucacile noluhle, ngichaze imigomo ngemfanelo ukuze abagibeli baqonde kahle imikhawulo yemithwalo. Ngizobeka izibonelo ezisebenzayo, ngiqinisekise ukuthi imibuzo yabo iyaphendulwa ngobungani nangobuhlukane futhi ngizosebenzisa izimpawu neziboniso ezibonakalayo endaweni yokuthwala ukuze ngiqinise ukuqonda kwabo futhi nginciphise ukungaqondi kahle.

Uhambo lwami ngebhasi luvamise ukuqala ekuseni, lapho ngilinda e-station engihlangana khona nabantu abahlukahlukene. Ingxenye engiyithanda kakhulu ukuthi, ngiyakwazi ukufunda noma ukucabanga ngesikhathi ngihamba kodwa engangiyithanda futhi ukuthi okwesinye isikhathi amabhasi abebushesheshelezi noma aphuthume, okwenza kube nzima ukuzizwa ukhululekile futhi, kwesinye isikhathi ukubambezeleka okwenza ngikhathazeke ngohlelo lwami losuku.

Uma izindleko zomgwaqo zamaloli zingaqedwa, izindleko zokuthutha zingancipha ukusiza amabhizinisi nezimakethe kodwa kungaholela ekuncintiswaneni okukhulu nase kulahlekelweni kwemisebenzi embonini yezimpahla. Lokhu kungadala izinselela kubashayeli bamaloli nabanye abasebenzi.

Ngifisa uhlelo lokusebenzisa ukuletha lube lula ukulisebenzisa.

Ngifisa uhlelo lokusebenzisa lithuwayithebule, lube lula ukulisebenzisa, lukhombise isikhathi sangempela sokufika kwamabhasi. Kuhle futhi uma lunikeza izaziso zokubambezeleka noma ziguquka eziphathemayo, okwangenza kungaba kahle ukuba nezibuyekiso zezindlela ezahlukahlukene ukuze abantu bakhethe okulungele izidingo zabo.

Ezokuthutha zesonto zenza kube lula kubantu abadala ukuhlangana nabanye emphakathini. Zinciphisa udangala nokuhlukaniswa, ngokungafani nezinye izinsiza zomphakathi ezivame ukubanzima ukufinyelela kuzo. Ezokuthutha zesonto zivamise ukuba nolwazi oluqondene nezidingo zabo, lokhu kwenza abantu abadala bazizwe bekhululekile futhi beyingxenye yomphakathi wabo.

Ukuze ngiqinisekise isikhathi esihle sokuthutha ngezindleko eziphansi, ngizobheka ukuhlela kahle imizila yohlelo lo loliwe, ngigweme izinkathi zokugcwala kakhulu. Ngizosebenzisa idatha lesikathi sangempela ukuvimbela ukubambezeleka futhi ngixhumane nabaphansi bezitimela ukuze ngilawule isikhathi sokulayisha nokulayisha, lokhu kuzongisiza ukugcina izindleko ziphansi futhi ziqinisekisa ukuthi impahla zifika ngesikhathi.

Izinhlelo zokusebenzisa zokulandelelana amabhasi ngesikhathi sangempela zingithuthukisa kakhulu ngoba ngiyakwazi ukubona ukuthi ibhasi lizofika nini. Ngingalungiselela kahle uhambo lwami futhi izaziso zisheshayo zokubambezeleka noma ziguquko, zenza ngikwazi ukushintsha izinhlelo ngokushesha. Lokhu kunciphisa ukulinda okunga dingekile futhi kwenza ukuhamba kwami kube lula kakhulu.

Ezokuthutha zomphakathi zingakhuliswa ngokusebenzisa amabhasi amancane noma izimoto ezihlangene zihamba ngesikhathi ezithile, ezihambelana nezidingo zabantu basemakhaya. Ukwengeza kwakha izinhlelo zokuxhumana phakathi kwezindawo ezisemakhaya nezindawo ezinkulu, kungasiza ukufinyelela kalula, ukwenza lokhu kuzokwenza abantu basemakhaya bakwazi ukufinyelela izinsiza eziyisisekelo kalula futhi bazizwe bexhumekile nomphakathi.